Ee, ke nnete taba ena ya batho ba bangata ba o setse le ditsi tsa setjhaba e tumme haholo. Batho bana ba tena ba sa tsebe dintlha tsa setjhaba ke hobane ka ba dumella hore ditsi tsena tsa setjhaba le ba ntse ba fihlile ho tswa ho ba tlo fumana ditshehetso kapa ditshebeletso. Sena se tlisa hore batho ba bangata ba se di nkelle hloohong le ha feela sena se tlisa kotsi ka hare ho setjhaba se ka thusang ke hore ditsi tsena tsa setjhaba di tle di phethahatse ditshebeletso tsa teng ka ho nepahetseng hore batho ba tla beng le tshepo hape ka hare ho tsona.

Ee, ke dumela sena e seng nnete re le batho ba batsho kapa ona mofuta o mo re na le tsela tsa rona tse re dumellang ho tsona. Ha fela re ka sebedisa tsela tseo tse re dumelang ho tsona ntle le ho nyenyefatsa tsela tseo manyesemane a dumelang ho tsona. Re ka fumana lesedi mme ra fumana bophelo bo lekaneng ho bohle batho ba teng ka hare ho naha ya rona. Sena na ke sona se ka tlisang tlhabollo pherekano ya ba siyo ka hare ho setjhaba.

Tsela eo ya pele e ne e sebediswa ke ntse ke e tjhaela monwana le kajeno ebile ke hlompha ho fihlella kajeno tsela ena ha e dumelletsehe ho latela ka mokgo moruo wa naha o emeng ka teng mme re tla tlameha hore re fumane tsela tse ding tsa ho tsamaisa mosebetsi e leng ho boloka mofu wa bona ka tsela e nepahetseng e nang le seriti. Eya, tsela tsena di tla dula ntse di le teng ha fela dintho di dumela ha di sa dumele. Re tla tsamaisa mosebetsi o ntso nepahetse.

Tjhe, ha ke na tharollo fela ke na le pono ya hore motho ka mong ka hare ho lelapa ha re ka tshetsanang ka ho tla ka morero wa hore re ipulele dikgwebo kapa tsona setokofele. Sena se ka re thusa ho thefula taba ena ya tlhokeho ya mosebetsi, mme ntja pedi ha hlolwe ke sebata. Re ka iphumana re hlotse tlala re na le merero e re phedisang bophelong. Ebe maikutlo a rona kapa seterese sa rona se a fokotseha tabeng ya ho hloka mosebetsi.

Lenyalo leno ke ile ho lona taba ko. Re matsatsing ana re kena ka hare ho lenyalo re se na tshepo ho mang kapa mang re le balekane mme re kena se ntse re na le dipelaelo tsa hore lena ha le tlo atleha. Lenyalo lena ke la la difahleho. Di ne di sa thaba empa di labalabela hore sena eka ba se atlehang feela taba ke hore re kene re sena tshepo ebile re sena tumelo. Ka baka la lerato la sejwalejwale le sentseng lerato la mannete leo nneng le le teng.

Eya, ke tseba dipuo tse kabang hlano tse buang ka hare ho naha ya rona, e leng Sesotho, Sepedi, Setswana, Sezulu le Sekgowa. Dipuo tsena ke kgona ho di buwa ka botlalo tse ding tsa tsona ke ntse ke leka ho be ke ntlafatse puo ya tsa ya ka tsona mme ke dumela hore motho ka mong a phelang ka hare ho naha eno, o tlametse a buwe dipuo tsena kapa a leke ho di buwa hoba di tla mo tswela molemo.

Boreneng ke ntho e tlileng teng ho ya ka bakgolo barui mme nthwena e sale e le teng e tla dula e le teng ho ya ka nna ba tena ba sa lekaneng le batho ba bang ka hare ho motse ho tloha kgale hoba e ne le setso sa bone ebile le tumelo ya bona ya hore borena bo be teng and borena ha se ntho eo o e iketsetsang yona ke taba ya tlhaho mme e tla dula e le taba e re hlomphang re ananela ho ya ka setjhaba.

Tsela tsena di le pedi ke tsela tseo ke di hlomphang haholo mme ho tswa maikutlong a motho ka mong. Ho ya ka nna ke dumela hore o na le tokelo ya ho kgetha ho tswela pele o phela ka hara lekeishene ka dikatleho tsa hao kapa ho ya toropong ho sa kgathalatsehe hore mang o reng.

Mme Matladi ke bona o entse ntho e nepahetseng ho tshireletsa, Oratile mme ke rolele kgabane ka ho hlompha bophelo ba hao Oratilwe, o mo tshireletsa ho ntho tsohle tse mpe tse ka mo kgahlamelo. Ke kopa o tswele pele ka setso sena ka ho sa feleng, mme ha Mme Mamolakeng ke re re hloka batho ba tjena ka hare ho setjhaba, ho be setjhaba sa rona. Se dule se bolokehe.